Ke kopa a patale tjhelete eno ya stokvel. Ha sa etse jwalo re tla lokela hore re ye lapeng la hae habo kapa ha hae re tlo nka tse ding tsa dintho hore re di rekise. Re tsebe hore re thole tjhelete ya rona ya stokvel.

Medical aid o sebetsa ka tsela ya hore ha o kula o ile sepetlele ho tla tswa feela ka hore ebe o tshwerwe ke eng. Mara ha o tse o nka nako e telele o ntso le sepetlele ke moo teng ba o ba o ba o batlang tjhelete e ngata haholo. Ho qoba dintho tse jwalo o ka nna wa ya sepetlele sena sa mmuso e be o kopa ngaka eo e ikarabellang ka makulo ano ao tshwereng hore a o thuse o mo bitse ho tloha dipetleleng tsa private a tle ho seno sa mmuso. Ka mokgwa oo o tlo boloka tjhelete.

A nka e nka insurance ya koloi hobane tsietsi e hlaha mabaka a fokola. Ha o no tseba hore bothata bo tla o hlahela neng ka nako mang ebile tjhelete e le teng kapa tjhe. Insurance ya koloi o e lefa hanyane hanyane ha o hlahetswe ke kotsi e ya o thusa hobane ha wa tlameha hore o ntshe le tjhelete e ngata hore o lokise koloi kapa ho utsweditswe koloi ba kgona hore ba e shebe hore e ho kae. E boloka nako ebile e bohlokwa haholo.

Eya, ke lokela ho botsa ke utlwisise hore ha ele hantle ke lokela hore ke patale bokae ka kgwedi le hore e bang ke thotse tjhelete hara kgwedi nka nna ka e tlisa na ho hafola sekoloto sa ka nna nka kgothalla ho patala ha kgwedi e fela kgwedi e nngwe le engwe hae fela ke tla tlisa tjhelete ya bona.

Dumelang ke Tumi ka lebitso e ne ke hloka ho ya sekolong. Sekolong se phahameng sa thuto University of Free State ne ke ithabetse hore nka balla botitjhere nna AP score ya ka kapa tsona di-points di re thirty two ke batla hore hle ke qale lemo se tlang. Ke lekile hore ke apply-ele di bursary mara ha ke thole thuso ne ke kopa le nthuse ke tla patala hanyane hanyane.

Dumelang ntate le kae? Re teng o buwa le Tumi ka mona ka Qwaqwa ne ke lakatsa ho tseba hore ke ka kgona hore ke thole kapo hona ho kadingwa tjhelete bankeng eo ya lona. Ne ke batla hore ngwanaka a tlo qala ka dithuto tsa hae university lemo se tlang ne ke hloka ho tseba hore ho hlokahala eng le eng ke ka kgona ho tla neng le tlo nthusa